Dumela ne ke letsa hobane Wi-Fi ya ka ya sokodisa lapeng mona. Ekaba mathata a etsang hore network e sokodise ke lebaka le feng le hore ke tlameha ke etse jwang hore network ya ka e tlohele ho sokodisa?

Ke kena internet-eng ebe ke ya lokotsa seo ke se batlang, ho sa natse hore ke ya selemo se feng. Internet-eng ho na le dintho tse ngata tsa kgale hape internet-eng dintho tsa teng ha di tlohe.

Hangata di-Wi-Fi tsa setjhaba ha di batle lepetjo ho ba bonolo hore o kene ka hara yona Wi-Fi eo e sa batlele peto. Ke ne ke iketsetsa yona ha o motho ya nthusang.

Ke ka mo eletsa hore a nke mohala wa hae thekeng a record-e video eno ya hae ebe a e kenye mane marangrang.

O tla tlameha hore o reke beteri hore e kgone ho thusa hore marangrang ao a sebetse dinthong tse tshwanang le di-Wi-Fi jwalo jwalo.

Ke bona ho le molemo hore dipuo di sebediswe kaofela ebile puo ya ka ya Sesotho ha e nkelwe hloohong haholo. Jwale ke bo ne ho le molemo hape hore ho etswe nthwena e bitswang ka hore ke di-subtitle di kenywe fatshe mane e tla re motho a tsa shebeletse difilimi tsena, a kgone le ho bala mane.

Ho tlamehile hore re le batjha, re buwe le mmuso hore o etse dintho ka tsela e nepahetseng hobane re hloka Wi-Fi eo haholo mona makeisheneng a rona, hobane data ya sokodisa e le kannete.

Nakong ya kgale kgale molaetsa o no nka nako e telele hore o fitlhe. Batho bane ba ngola mangolo ho tsamaisa molaetsa kapa ne ba tsamaisa molaetsa ka dinonyana kapo maeba. Nakong tsa kajeno dintho di tjhentjhile batho ba sebedisa marangrang a bona ho fetisa molaetsa hore o kene ka pele.

Ke qetetse ho reka magazine kgale hobane hona tje marangrang monana di teng di-magazine ha re sa reka di-magazine.

Ke tla qala ka ho arola data ya ka ho ya ka matsatsi a kgwedi, ebe ke qale ke shebe di-email, melaetsa hore e kene ho etsahala eng ebe ke kena marangrang a tshwanang le di-WhatsApp ho sheba dintho tsaka hore ntse di tsamaya hantle na.

Dumela re fuwe nomoro ena, re letse ho re na le mathata ka taba tsa Wi-Fi e kentswe empa ha e sebetse ba itse e tla sebetsa ka mora letsatsi empa seo ba se buwileng ha se sa etsahala ne re botsa hore ho etsahala jwang hore re kgone ho tletleba batho bao.

Ke tla qala ka mo jwetsa hore o tlamehile hore atime Wi-Fi ya hae ebe wa e light-a hape haeba a ntse a sa kgone ho kena, ke tla qala hore ke kene ho komporo ya ka, ke shebe hore ho etsahala eng ka yona Wi-Fi ya hae.

Mmuso o tshwanela hore o nehe batjha data ya kgwedi le kgwedi hore ba kgone ho etsa dintho tsa bona ebe ha ba thola mosebetsi, ba kgone ho lefa data eo hore le ba tlang ka morao ba kgone ho e fumana.

Malome mohala wa thekeng o entse bophelo bo be bonolo haholo hobane nakong ya kgale o no sa kgone ho ho etsa dintho tse ngata ka mohala matsatsing ana kajeno, mohala wa thekeng o kgona ho sheba dintho tse kareng diphahlo di furniture a kapa o kgona ho reka dijo ka founu, o satswe le lapeng, o sa ye kae kapa kae kapa o sa eng ditoropong.

Ee, ke na le bokgoni ba ho tsoha mesong. Ke kene internet-eng hore ke etse ntho tsaka tsa mosebetsi le tsa private.

Ke tla qala ho ba jwetsa hore mosebetsi o fedile, ke bo, ke sa, ke se ke sa kgone ho lefa data eya kgwedi le kgwedi le teng ke tla ba jwetsa hore ha hona bothata la ba ka nkisa di-lawyer-eng, hoba ha hona ntho e tla etsuwang hore ke mme ke tla tjhankaneng.